Ha ke tsebe hore phapano ya account le tshepe ke efeng. Empa ke nahana ena ya, ha ke tsebe phapano ya le savings. Empa ke nahana ena ya savings ke mo bolokang tjhelete teng. Ena ya check ke yona ke sa tsebeng ho etsahalang account-ong eo.

Nkgono nka mo hlalosetsa hore, tjhelete ha o fihla ka mona, e leng horeng ka monana ranta e hodimo ka ho tjheletenyana eo. O tlo thola hore tjhelete ya hao e tlo ba ngata ho feta naheng eo. Seka motho haka tloha monana a ya US, ho tlo utlwa tjhelete ena e le nyane ka America ka moo. Empa ka Mozambique a utlwe le ngata. Ke exchange rate e sebetsa jwalo.

Ntho e tlo hlokahala, ke ID, ke finger print ke proof of residence. Le tjhelete ya ho bula card. Ke tsona ntho tse hlokahalang tseo.

Ho bua nnete, haona letho seo ke se tsebang ka forex. Ha hona ke tsebang ka forex.

Moo ke dulang ke kopana le papatso ya ya lepato. Ke TV mane, ba e bitsa Clientele, ke yona ke kopana le yona haholo papatsong.

Ha o sa fumane tjhelete ya lepato. E be le taba ya hore, o fetisitse payment e tlamehile o patetse moo. Jwale e etsa ntho enana ya lepato, e lapse. E bolela hore ya fela, hobane ha wa patala hantle.

Nna ka nnete ha ke na ntlo. Ha ke tsebe le hore e sebetsa jwang, insurance ya moo. Empa haebane ke na le yona, ke nahana hore ntho ya pele ne ke tla e etsa ke hore ke founele batho ba ke inshorileng le bona.

Ke tlo botsa manager. Manager hantle-ntle why tjhelete yaka e ntse e tsamaya account-ong? Empa ke soka ke kenya tjhelete. E le hore bothata bo kae, hobane ke sebedise account eo?

Ee, ke nnete yona tjhelete ya ntlo o tla e patala. O bone ho thathafallwa ka hodima tjhelete eo. Empa ya thusa yo na. Nna pono ya ka ke hore banka ya thusa. Empa tjhelete ya teng e hodimo.

Ditefiso ha ntse di nyoloha, di nyoloha. Re tlamehile re shebe hore, ke e ke e feng banka e ka kgonang ho e ka kgona ho e afford. Hore e seka re bolaya haholo ka tjhelete. E seka bolaya mokotla. O re shebe dibanka ke tse feng, tse tla kgonang hore tjhelete ya teng seka ba ngata haholo.

Nka ba jwetsa hore, morena nna tjhelete ena ke a e hloka eo. Ke e hloka hona tjena, hobane ke a ka tjhelete ena. Ke na le emergency ya hore ke sebedise tjhelete eo. ke kopa o nfe yona morena.

Nna ke bona hore, tjhelete e ka kgonang ho e boloka, ke mahlano a mabedi.

Nka jwetsa motswalle wa ka hore ho betere a boloke tjhelete eo. Kapa, kafo ho betere a bule company, hore tjhelete ena e kgone ho hola.

Nna bankeng moo, o ka ba jwetsa hore loan ena ka nnete ya nkimela. E be ho na le ditsela tse ding re ka kgonang hore ba nthusae hore ke kgone ho patala loan e nanana. Nka theosa tjhelete ka tsela e jwang. Le hore ba ekeletse nako ka jwang?

Nna ke bona hona tjhelete ena ya pension ha e a e qhobe batho bana ba maqheku hobane. Hobane ba etsa dintho tse ngata ka ka tjhelete eo. And ho fumana hore hahona e nngwe e kenang. Empa feela tjhelete e tswa feela.

Nna nka ba hlalosetsa kwanana bankeng, o lo batla se kwana lelapa laka. Bankeng moo ba shebe hantle hantle, ke lokela ho sebedisa bokae le for matsatsi a makae? Hore ke seka kgutla moo, ke sulafalletswe ke sentse tjhelete.